Kuye kujongwe izinto ezifana uba, usebenzisa malini ngenyanga kwaye urhola malini. Kuye kujongwe ukuba ungumntu osela utywala, ngoba loo nto isiphazamise ihlobo lakho kubhatala, ukuba ngumntu owakhe waba nengxaki yobhatala amatyala ngaphambili, nayo iye ichaphazele ihlobo owenza ngalo, obhatala ngalo matyala.

Into yoomatshonisa imbuyisela emva kakhulu mntu. Cinga uba ngoku uzawubhatala imali ube nenzala yemali kwabe uthathe laa mali uhambe uyobhatala elinye ityala. Ngoko loo nto ikufaka kwinto ke ngoku engasoze iphele, esisangqa izawujikeleza ube ngumntu ophangelela amatyala ophinde, aphinde aphile ngawo amatyala. Iyingxaki loo nto, ndimcebisa ukuba uhlengise ihlobo lokuba usebenzisa njani imali yakho, zintoni ezibalulekileyo kuwe, zintoni onakhe uzikhathathe ixesha elincincana, uziyeke ukuze ube ngumntu ozawuphinde abuyele esimeni esirayithi simali.

Into yomsholensi yobomi inceda, mntu ongumama, ngehlobo lokuba xa uthe wabhubha okanye wasutywa kukufa, ndiyibeke ngolo hlobo elinjalo, kuye kungabikho, kuye aba bantu abashiyekileyo bangasokoli ukukubeka ngehlobo elinesidima. Inceda ukushiya abo uthi ubashiya ngasemva bangabi sematyaleni. Iye incede ukuba umntu ebengumntu osebenzayo ekhayeni ngoku abantu abashiyekileyo bebexhomekeke kuye, iye noko iba ngcambazise for ixeshana ukuze bade babe kanti bakhona into bayifumanayo engenye.

Izinto ezenza ubungakanani zee-premiums zeinshorensi yiminyaka nendawo umntu ahlala kuyo.

Xa ithe yabhatala ngexesha, ngexesha i-inshorensi, iye isuse umthwalo omkhulu kakhulu emagxeni kuba njengoba siyazi xa kuye kuthe wasweleka umntu kudingeka imali ukwenza amalungiselelo omngcwabo, ukuthatha kwexesha kwayo iye ndongeze, ndongeze kwimeko ifemeli ekuyo ekhaya njengoko ke iye incede kakhulu xa ithe yaphuma ngokwethuba.

Angaya asebenzise ihlobo lokubhankisha kwiiephu ezifowunini, abhatale iinantsika ii-school fees zomntana kuba kaloku kuye kuthiwe kwenziwa izinto ezifana nee-ephu zebhenki uyakwazi ufaka ii-references uze ubhatale imali edyunivesithi okanye loo nto ufuna uyibhatala ungakhange ube kanti uya ngokwakho ubuqu.

Uye ungaziva kamnandi kakhulu kodwa ke uye ucele kwabanye abantu abanolwazi ngamaqhinga onothi uwasebenzise ukukwazi uthi uphinde ufake isicelo esizawuphumelela. Abanye abantu ke baye bacebise ngokuthi uthatha ikontraki, ikontraka emfutshane noba yeyeSIM card ukuze ke unyuse intsika, i-credit score.

Ibalulekile kaloku kuba kaloku ungasokoliswa xa kufuneka kubhathelwe, iye incede ke nokukwenza nonyusa amanqanaba e-credit score yakho abe kwizimo ezilungileyo. Ukwenzele if ungaba ngumntu ofuna ke ukwenza amanye amatyala okanye ufuna loo nto uyifunayo kufana nje nokuthenga imoto iye iyanceda ngoba kaloku xa une, xa une iakhawunti yebhanki, loo nto ikwenza ube nento ebonakalisayo uba ke ungumphangeli.

Xa ube ngumntu uye awafuna iakhawunti yetyala kufuneka ube kanti usengxakini, uyidingela into yethutyana, ofuneka uyilungisile, uyihlelise yonke ihlobo nohlobo ozobhatala ngalo, uyibekele ixesha ungabi kanti ungumntu oyenzela kuba ke ukwazi, ngoba ke inemiphumela emibi. Umntu abanye abantu baye bazibone ke sebengene baphelela ematyaleni ngeento ezingabalulekanga.

Inegalelo elihle xa ungumntu ke okwaziyo ubhatala kakuhle, iye ikunyusele ke i-credit score yakho kuba kaloku ungumntu obhatala kakuhle. Loo nto itsho itsho ke ithi uba mhla ugqibile ukwenza izifundo zakho kuzawuba lula ukuthenga iinto ofuna ozithenga, mhla waqala ukuphangela.